Thato ngwana ka wa nyala. Ke batla ho tlo mo phehela dijo tse ding tse monate, tse leng hore ha soka a di ja pele bophelong ba hae. Lerato motswalle wa ka, o ka kgona ho nthusa?

Ka pono ya ka, ke nahana hobane ho ka ba bonolo hore motho a imileng, a ikgelle monkgo kapa a imelwe ke batho be leng hore ba hlokahetse. Ho ka mo etsetsa hore le yena a hlokahallwe ke ngwana.

Ke ntho e ntle. Hobane o ka se ratane kapa wa dula le motho e leng hore ha o mo tsebe ha o tsebe letho ka ena. Lerato ke ntho e leng hore tshwantse e re latele. E seng rona re late.

Ke ho phela mehleng ya kajeno. Ka hoba mehleng ya kajeno ho na le dintho tse ngata tse leng hore di etsa maphelo a rona a be bonolo ho feta nakong yanene ya kgale.

Ee, ntse ke di tsamaya dikopano tsa lelapa. Dikopano tsa lelapa di bohlokwa haholo ka hoba re buisana ka dintho tse leng hore ra di batla ka hara lelapa la rona. Lelapa le bohlokwa ho feta dintho tsohle.

Nkgono wa ka o tshela phoofolo, a tshele metsi a tjhesang. A tshele mmele ae kwahele. Ha e ka re ya bela, ae nke ae phehe, ae phehe. A time setofo, ae behe fatshe e fole. Ha e qeta ho fola, ra nwa.

Tjhe, ha eso lekane ho bapatsa setso sa ka. Ke sa hloka ho reka thepa e nngwe e ngata.

Ee, moetlo oo ke wa basadi feela. Hobane ke dintho tse leng hore di amana le batho ba bo mme.

Ee, mohodu o monate hao sena di-spice. Mara di-spice tse tsa sejwalejwale di etsa mohodu o be monate le ho feta.

Ngwana wa malome wa moshemane wa pele ke yena a tlamehileng ho kena marapong a malome ha malome a sa le siyo. Motho wa ntate ke yena a tshwantseng ho hlokomela lelapa.

Ee, ba na le bokgoni mererong eo. Ke feela batho ba kgale ba dumela hore lenyalo tshwantshe le etswe ka setso. Mme nthong tsa hona jwale, re tlameha ho etsa dintho le mmuso.

Ho ya ka nna. Ne nka send-a le tjhelete ka bank account-ong ya bona. E be re lo keteka ka morao. Re etse moketenyana o monate.

Ke potso e ke ipotsang yona ka mehla le matsatsi. Hore batswadi ba e leng hore ba fa bana ba bona mabitso a e leng hore a tshwana le ona a, ba nahanne eng. Mohlala, nkgono wa ka lebitso la hae ke Matlakala. Ke ipotsa hore mme wa hae o ne a nahanne eng hore a mo ree ka lebitso le tje. E ne ho thwe lebitso lebe ke seromo.

Ke pheha ledombolo, ka nama ya kgoho. Ledombolo la ka ke le etswa ka tsela e tjena, ke ntsha letswai, tswekere, flour, le metsi a tjhesang, ebile a sa bateng. Ka kopantsha ka duba. Ha ke qetile ka kwaela ke beha sekotlolo sa ka letsatsi hore e kgone ho bela ka pela. Ke etse kgoho ya ka, ke e cut-e, ke d cut-e ha ke qeta ho e cut ke kenye ka hara Pitsa, ke light e setofo. Ke tlohelle for nakonyana e ka re ya bela. Ke tshele beef stock hore e be monate, e be ke tima, Ebe ke lata sekotlolo sa ka sa .

Nka se rate hore nka dula mahaeng. Ha ke dumele hore nka kgona hore ke dule mahaeng. Ke setse ke tlwaetse bophelo ba toropong. Ke bona nka re mahaeng batho ba sokola, ba kga metsi dinaheng. Ba sebedisa di-toilet tsa mokoti. Nna bophelo boo nka se bokgone.